Nakavula i-akhawundi kuzokufuneka ipasa kobanyana bakubone ukuthi nguwe begodu kuzokufuneka namanamba amafowuninamba, nomaliledinini wakho wenomboro, ufake nenomboro le ofuna obhalisa ngayo e-akhawundini leyo. Kuzokufuneka ipasa nomaliledinini nenomboro le otholakala kiyo ngasiphi nasiphi isikhathi.

Kuqakatheke ngombana uyakghona ukufakela umuntu imali nanoma akude kangangani nangabe unekinga yemali, namkha ukuboleka imali namkha ufuna ukuya kudenyana akanayo imali lapha kuye, uyakghona ukumrhelebha khulu nge-akhawundi bewumfakele imali nge-akhawundi begodu i-akhawundi kwezinye iinarha abasabhadeli ngemali babhadela ngekarada. I-akhawundi irhelebha khulu entweni zesimanjemanje.

I-akhawundi uyakghona uyaya erengeni nofana emolweni, ungene kwa-Capitec nofana kwa-Standard Bank nofana nanoma kukuphi ebhanga la ofuna ukuyivula khona i-akhawundi nofana namkha uyakghona ukuzivulela yona via i-Google. Ungene efonini umaliledinini wakho, ungene uzivulele yona ukhambe sewuyokholektha sewuyothatha ikarada lakho elibhalwe wena. Izinto sezilula khulu esikhathini sanje nangabe nomaliledinini wesimanje manje lo othotjhwathotjhwako izinto zakho zizokukhambela kuhle khulu.

Ukuthi uyakghona ukuyivala na? Namkha uyakghona ukobana athumele omunye umuntu imali nge-akhawundi enye nakafuna ukumfakela nangabe uvule i-akhawundi ye-Capitec umuntu loyo oberegisa i-akhawunti ye-Standard Bank. Uyakghona ukumthumela na? Begodu nangabe ikarada lakho lilahlekile namkha ukhohlwe iphini yokuthi nawufuna imali emtjhinini uyakghona ukulivala na msinyazana ngomaliledinini wakho na? Namkha kwanele uze

Ulikhetha ngokuthi ubuze, bewubuzisise namkha ungene kumaliledinini wakho ubone ukuthi ungayenza njani, ungakhetha liphi ibulungelo elifanele iindingo zakho, namkha uyakghona ukuthi ngingafanelwa ngiyiphi ibhanga ngoba amabhanga la ahlukahlukile. Amanye afuna iimali ezinengi, nawuhleziko ungakhiphi imali namkha ungabi nemali engenako ngebhangeni ngelangelo uzokufaka ngalo imali, imalakho izokudleka idleke khulu

Livikela ngokuthi nangabe kunamasilamosi uyakghona bonyana angekhe bakghone ukudosa imalakho from ebhangeni begodu livikela nangokuthi nabakubamba ikunzi, uyakghona bonyana angeze bakghone abotsotsaba ukuthatha imali engebhangeni. Lirhelebha khulu ngeendlela ezinengi ezifana nangokuthi abotsotsi bakghone ukukuthathela imali ngebhangeni. Iinlamosi azikghoni ukufikela imalakho engebhangeni, nalaba abangena amakamereni bathathe amakhadi wabantu.

Ligcwaliswa mumuntu oberegako lapho ebhangeni leyo iforomo lelo. Bazokufuna imininingwana efana njengale igama lakho, nesibongo sakho, ne-ID namba yakho nenomboro ozoyiberegisa nakungena imali, kubonakale bakufakele umesiji namkha nakuphuma imali ubone. Bazokufuna nomuno wakho ugadangise umunwakho, bazokufuna ne-pin namba ozobapha yona bonyana nawufuna ukukhipha imali ufuna kube yiphini enjani.

Ngeyokwenza i-akhawundi bonyana iberege kubonakale ukuthi iyaberega, nokuthi nokwenza nokuthi nabakufakela imali, ingadosi i-akhawundi yakho kube yimali epheleleko nabasele bakufakela ngombanyana if awuyifaki, iyokudosa imali leya ebabakutjela ngayo bonyana jemde uyibhadale nawuvula i-akhawundi. Imalakho iyokungena sele itjhoda nangabe awukayibhadali.

Iphini iqakatheke, kuyinto nawuyokukhipha imalakho emtjhinini uyokuthoma uprese yona lapha emtjhinini, ukuze ukghone ukukhipha imali engaphakathi kwe-akhawundi yakho. Iqakatheke ngokuthi uyakghona bonyana uyifihle, uyikhiphe imalakho nokuthi, iqakatheke nangokuthi abantu angekhe bakghone ukukhipha imali nangabe abayazi iphini i-akhawundi yakho. Ivikela imalakho leya.

Indlela ehlakaniphileko, ephephileko kukobanyana ujame eduze neskrini lesa se-ATM duze naso. Kungaboni umuntu ongemva begodu umuntu oseqadi angaboni. Uvale uzame ukuvala ngobanyana abotsotsi banengi khulu ephasini.

Nawonge imali kuhle nawuya kelinye izwe uyakghona yoke into oyifunako namkha uzokuthola ukuthi kobanyana endaweni leyo izinto ozithenga ngemali evane uzithenge ngayo lapha uhlala khona. Nawuya ngale endaweni enye uthola bonyana ziyadura awusakghoni ukwenza izinto ngelawulo. Ingakho ukonga imali kuhlala kubalulekile begodu ukonga imali nawuya endaweni enye nakuvela isimo esinzima uyakghona bonyana uberegise imali ebewuyonga.

Into edla imali khulu lokha nawukhambako, i-transport isithuthi lesi abazonithutha ngaso namkha nokudla nokudla nakho kuyayidla khulu imali. Ngombanyana uzokuthola bona nalapho uyakhona ukudla kudura khulu kusezingeni eliphezulu khulu kunala osuka khona.

Lokha nawunekhambo imali nawufuna ukuyonga nangabe uyabhalelwa ukuyonga nawuyiphetheko kuwe. Ungakhamba uboleke ibhanga uye ebhangeni ukukhulumisane nebebhanga ubaboleke imali. Ubatjele bonyana ngelanga leli ngizoyibawa lapho uzokukghona kuba namakonyana kodwana noma azoba mncani njalo kodwana uzokukghona uzabe uyongile imali. Nangabe zabe uyithola kancanikancani nyanga nenyanga ukhuluma nebhanga bonyana imali esonaso ngibawa niyidose nayingenako ebhangenami ngibekele yona bese uzokukghona ukuyilanda ngelanga enazwana ngalo.

Nanginekhambo nangihlela ikhambo lami mina zoke izinto ezifunekako ngizithengele futhi begodu ngibeke nemali ngiyonge ibeyinengi khulu ngiyonge ngendlela engikghona ngayo.

Kungaliphazamisa ngeendlela ezihlukileko, kungaliphazamisa ngokuthi uwonge imali elingeneko ngekhambo lakho uthi nase uyongile izinto zitjhuguluke amaranda akhuphuke. Lokho kungenza bonyana ulimale khulu esikhwameni namkha ugcine sokuphathwa sewucabanga khulu. Lokhu ukuze kukurhelebhe kufanele uwonge imali ngendlela okghona ngayo uyonge ibeyinengi khulu nanoma lokha nasele izinto zitjhugulukile amaranda akhuphukile lokhu kungarhelebha khona.

Ngingamrarululela ngokuthi amaranda ngapha eSewula Afrika sisebenzisa amaranda ngale e-Amerika basebenzisa ama-US dollars. Lokhu kuchaza ukuthi ama-US dollars ayadura kunamaranda. Amaranda atjhiphile kunama US dollars nawuyangale e-Amerika imalakho iyatjhuguluka ibama-US dollars kungakho yehla khulu ngombana ama-US dollars ayadura asezingeni eliphezulu.

Ngingamyelelisa ngokuthi imali yakhe nakafuna ukuyonga angathi nakaberegako nakasebenzako asemsebenzini nangabe uyasebenza bamdosele imali engange mhlambe forty percent bayidose qobe ngenyanga. Ikhambo lakhe mele alenze libekudanyana akghone ukulihlelela kuhle. Akhambe ayokukhuluma nebebhangeni bebhanga abatjele ukuthi imali nayiqeda ukungena yami nidose imali enganga le ningivalele yona ngiyifuna ngiyibawa ngelanga leli elinjengaleli.

Ngingamyelelisa ngokuthi nakafuna ukuthenga ithikithi lebhesi ngokwazi kwami ngizokukhuluma ngethikithi lebhesi. Kufanele aye lapha itholakala khona kwa-Pucto straight lapho angekhe bakuphosisele begodu nangabe ufuna ukurhelejwa ngokuthi uqalisise iinlelesi ngombonwami kufanele ukhwele ngemali.